Umgxugxuzeli wezinhlelo, angakhulisa abalandeli bakhe ngenkathi ehlala eyiqiniso ngokuxila ekuhlangananyeni ukungaguxuguxuki ngokuxukethwa kwangempela.

Ukuze abakhulise ukulandela kwabo kuyilapho behlala bexiniso. Umgqugquzeli womphakathi kufanele axile ekushintsheni ukusebenza ukusebenzelana ngokuqukethwa kwangempela.

Njengothishela ukuphatha lesi simo kudinga ukusekelwa, ukungenelela kanye nesikhuthazo ukuze kucinisekiswe ukuthi umfundi onamahloni uzizwa ayigugu futhi ehlanganisiwe.

Izikole zingavimbela ukulimala phakathi nemidlalo nemisebenzi yomzimba ngokunxila ezinyathelweni zokuphepha, ukuxexeshwa okufanele nokugwadwa kwezingane.

Ezemidlalo zezikole zivame ukuba nomthelela omkhulu ekubambiseneni komphakathi. Imiphakathi eminingi, imicimbi yezemidlalo yesikole ingasebenzisana njengamandla ahlanganisayo. Ahlanganise abantu ezizindeni ezihlukene.

Ngokusingatha umcimbi wamazwe ngamazwe iNingizimu Afrika ingaba nakho kokubili. Umnotho wesikhashana kanye nokukhula kwesikhathi eside nokuvakasha. Ukuthuthukiswa kwezemidlalo kanye nenxazizinda ekuthuthukweni.

Ngokudlala imidlalo emacenjini omphakathi noma esikolweni, intsha ingathuthukisa amakhono abalulekile ayisize ukuba ibe abantu abahluzekile abanomthwalo wemfanelo nabanozwela.

Yebo, izikole zingasebenzisana imidlalo eyahlukene nemisebenzi, ukufundisa izifundo ezibalulekile zempilo ezifana nokusebenzisana, ukuxhumana, ukuziphatha, kanye nobuholi.

Izikole zingakhuthaza umoya ojabulisayo, nasekelayo, nomoya osekelayo ukwethula imisebenzi engaqondelani nokunikeza amathuba okukhula komuntu siqu nakho kungasiza. Abafundi bayajabulele ezemidlalo ngaphandle kwencindezi kokuncintisana.

Kuyilapho izindawo zasemadolobheni ngokuvamile zinezinsiza ezingenziwa. Umoya womphakathi ezindaweni zasemakhaya ngokuvamile ukunqoka lezi izithoyo izithiyo. Udale indlela yezemidlalo exile ekusukeleni izinto.